Ngokoluvo lwam ngokoluvo lwam, iikliniki ezisemaphandleni ziyakwazi ukunceda kodwa ngamanye amaxesha azinazo izixhobo ezaneleyo okanye abasebenzi abaqeqeshekileyo ngokwaneleyo ukunika uncedo olupheleleyo kumntu ojongene noxinzelelo. Kufuneka kuqinisekiswe ukuba kukho oonontlalontle, iingcali zempilo yengqondo kunye nenkxaso efikelelekayo kubo bonke.

Iinzame ezinokwenziwa ziquka ukuhambisa iikliniki ezihambayo, mobile clinic, kwiindawo ezikude. Ukuqesha nokuqeqesha abasebenzi basekuhlaleni ukuba babengamasebe enkxaso. Ukusebenzisa itheknoloji njengeminxeba okanye ii-apps zoncedo lwezempilo, telemedicine. Ukuphucula izithuthi ukuze kube lula ukufikelela kwiikliiniki ezikufutshane. Ukusebenzisana noluntu ekusasazeni ulwazi ngezempilo nokubeka iinkonzo kufutshane noluntu.

Andizolisela kuba andiqinisekanga ukuba likhuselekile kwaye alaziwa umxholo walo ngokwesayensi. Ndiza kuthatha ixesha ndicele iingcaciso kumama, ndibuze ukuba laphuma phi, lisebenza njani. Kwaye xa kusenzeka ndityelele ugqirha ukuze ndifumane iingcebiso efanelekileyo. Oku kubalulekile ukuze ndingabeki impilo yam emngciphekweni.

Inkulungwane elinye kunye namakhulu amahlanu erandi ekusekhe ndayisebenzisa for ukufumana amayeza ekhemesti or efamasi.

Ewe, ndakhe ndadibana nomntu woncedo lwezonyango lokuqala emva kwengozi enkulu yendlela. Wayefika ngokukhawuleza, enoxolo, ebuza imibuzo ebalulekileyo aze aqale ngoncedo olukhawulezileyo. Wanceda abantu abonzakeleyo, wafaka amanxeba, watsho waze wabanentobeko kwabo babe babe thukile. Indlela awayezenza ngayo izinto ngobuchule nangothando, yandishiya nempembelelo enkulu, ndabona ukuba umsebenzi wakhe unceda kakhulu ebantwini.

Ucwangcisontsapho lunemiphumelo emihle kubantu besifazana efana nale. Lubanika ulawulo lokukhetha ixesha elifanelekileyo lokuba nabantwana. Luphucula impilo yoomama kuba kunciphisa imingcipheko yokukhulelwa rhoqo. Lubavumela ukuqhubeka nemfundo okanye umsebenzi. Lunceda ekunciphiseni uxinezelelo lwezomnotho kusapho. Lomeleza amalungelo abo ngokuzikhethela kwimpilo yabo nesigqibo soshishino losapho.

fika esibhedlele okanye ekliniki ndingena nakomphi na ugqirha okhoyo kuba into ebalulekileyo kukufumana uncedo ngokukhawuleza. Ukuba imeko imbi okanye ingxamisekile akubalulekanga ukuba ndilinde ugqirha endimaziyo, okubalulekileyo kukuba ndiphiliseke.

Iinzame ezenziweyo ziquka ukunika ulwazi olucacileyo kubantu malunga neempendulo eziqhelekileyo nezinqabileyo, ukubonelela ngoncedo lwezempilo kubantu abanezi mpawu ezinzima, ukuvavanya rhoqo impilo yabo emva kotofotofo. Ukuvulela iindawo zoncedo ezifana nee-hot lines okanye iikliniki zabagonyiweyo, ukubandakanya iingcali zengqondo ukunceda abo babe noxinezelelo okanye uloyiko emva kotofotofo.

zona ngxaki ziphambili ebahlalini basemaphandleni abajamelana nazo xa kukho izikhukhula. Ukonakaliswa kwezindlu nezixhobo zokuphila, ukungafikeleleki kwamanzi acocekileyo kunye nokutya. Ukuvaleka kweendlela okwenza kube nzima ukufumana uncedo. Ukusasazeka kwezifo ngenxa yokungcola kwamanzi. Ukulahlekelwa kwezilwanyana nezityalo okubangela indlala.